Ndingamkhuthaza kuba isigqibo esilolu hlobo sibaluleke kakhulu, ikakhulukazi xa ungumntu oza kuyeka ukuphangela obuqhele ukuphangela. Le mali ayi-investayo ingaba luncedo kakhulu xa sele esehleli phantsi engasaphangeli. Loo nto ithetha ukuba ndingamxhasa kakhulu, ndimkhuthaze ukuba aqhubeke nokuyenza.

Ndingayocela uncedo ngaphakathi ebhankini, apho khona ikhadi lam lilelakhona. Okwesibini, ndingacela i-security ukuba, i-security okanye unogada ukuba andincede ukuba ndingenzenjani ukuze ndilifumane ikhadi lam.

Ndihlala ndinexhala kuba abantu ababolekisa ngemali ngokungekho mthethweni bayingozi. Xa sele ungasayibuyisi imali yakho, ubomi bakho buba buba sengozini kuba banako nokukubulala ngenxa yokuba ungasenamandla, okanye bakuthathele izinto zakho.

Ndicinga okokuba akulunganga kuba kaloku umntu usuke ebeke imali yakhe ngokuyithemba ibhanki. Xa izofika futhi yona iphinde izicuntsulele apha kule mali, ndibona ngathi akukokuthembeka oko.

Kungokuba kubuhlungu ukushiywa sisihlobo, nokuthi ucinge ngokuba uzofa akuyonto imnandi. Yiyo loo nto abantu bengakuthandi ukuthetha ngokufa, kuba ukufa kuyinto ebuhlungu engakhawuleziyo ukuphola, akuqheleki futhi.

Ngamaxabiso nomgangatho woncedo lwabo kuba abanye babiza amaxabiso amakhulu, kodwa ube uncedo lwabo lungekho mgangathweni. Abanye babiza kakhulu xa sele kufanele uba bakuncede, bangakuncedi, bangabikho. Bafune izinto ezingekhoyo, abangazange bakuxelele ngazo.

Kubalulekile ukuba neinshorensi yemoto kuba xa ngaba uthathe isicelo semali ukuze uyithenge, kusenokwenzeka, usenokuvelelwa yingozi, ungabi nayo imali yokulungisa imoto kuba usamelwe yile uyibolekileyo, wathenga ngayo imoto, usamelwe kukubhatala yona. Kufuneke ke ngoku ufune neyomntu ozokulungisela, ukhameke ngamatyala, ungakwazi ukuyilungisa imoto. Kufuneke ukuba qhubeka ubhatale imoto ongasenayo, engasasebenziyo ngenxa yokungabi nainshorensi.

Kuba ikhredithi khadi inceda ukuba ukwazi ukubhatala amatyala akho kwangexesha. Iyakukhusela futhi ezigebengwini, futhi liyakunceda okokubana ube negama elihle ezikweletini, ukwazi ubolekwa iimali nasebhankini.

ibaluleka ngokuba uyakwazi ukwenza yonke into yakho ofuna ukuyenza yasebhanki ungayanga ebhankini ngaphakathi. Uyakwazi ukuyenza nge-app. Uyakwazi ukukhawuleza ubone naxa kukhona ingxaki kwiakhawunti yakho, ulungise kwakuyo i-app ungayanga ebrantshini.